Iinkukhu kufuneka zihlale kwiindawo enye ukuze zingazokwazi ukuba nezinto ezingalunganga kuzo, funeka zihlale zikhuselekile.

Andinalwazi.

Ininzi kakhulu into ekujongwana nayo ingakumbi kwixesha langoku.

Kufuneke kuncediswane ukuze kuzokwazi ukufumaneka izinto ezibalulekileyo abantu aba bazifunayo.

Kufuneke atye imifuno neziqhamo kunye asenge nebisi ezinkomeni.

Njengomongameli welizwe kufuneke ndithethe nabantu, ndincedisane nabantu okokuba zeziphi izinto ezibalulekileyo ukuze abantu bazokwazi ukuhlala bekhuselekile.

Kufuneka kuhlale koqoqoshekile ukuze izinto zingakwazi ukuchithakala okanye kubekho iindleko zemali kuzo.